Mina hi ndhavuko wa mina ku basisa khombo i ku phata. Laha hi hlanganeke tanihi ndyangu na maxaka, hi chela fole hansi, ku dlayiwa mbuti, ku dyiwa, ku swekiwa na byalwa bya xintu.

Ku ya hi mina a hi ndlela leyinene. Hikuva n'wana hambi u n'wi ba a ku na lexi nga ta cinca ku tlula ku ri u tshama na yena u vulavula na yena. Mi tshame hansi mi vulavula u n'wi kombekisa hi tindlela ta vutomi, sweswo swi nga endla ku ri a va na ku twisisa ku antswa swinene ku tlula ku ri a biwa.

Ina ku ya hi mina ndzi vona swi ri na nkoka swinene. Leswaku vantshwa va dyondzisiwa ku sweka swakudya swa ndhavuko. Hikuva ndhavuko hi vona, va fanele va tiva laha va humaka kona, va nga rivali laha va humaka kona va nga lahlekeli hi ndhavuko wa vona.

Hi ku ya hi mina hi ku vatswari vo tala ngopfungopfu va xisati va twa ngaku loko vana va ya etintshaveni va va va va va xavise vana, vo ti xavisa. Va twa ngaku ku vuya na ku vuya i xilo xin'we eka vana va vona, hikuva va va nga ri na miehleketo yo tiva ku ri ku endleka yini le entshaveni. Se hikwalaho ka ku loko vana va vuya entshaveni, va vuya va hlayisekile vatswari va tsaka swinene na muganga ya tsaka hi ku hambanahambana. Hikuva va vuya va ri vavanuna va kota na ku tiyimela ka swilo swo tala.

Ku ya hi mina vutshila bya nkoka i ku tanihi tindhawu ti nga fani na vanhu va nga fani, loko u ri munhu u fanele u ti dyondzisa ku tiva ti-language to hambanahambana kumbe ririmi ro ro hambana na ra wena. Hikuva loko u ri ku hanyeni a wu swi tivi ku u ta kuma ntirho kwihi, naswona laha u nga ta va tirhela kona ku ta va ku ri vanhu va rixaka ra njhani. Swi kahle ku tiva ririmi ro hambana n'wana ra wena, leswaku u ta kota ku vulavula na vanhu kule ka ndhawu leyi u humaka eka yona ekaya.

Ku ya hi mina mintlhontlho leyikulu leyi vavasati lava feriweke hi lava va langutaneke na yona i ku. Endyangwini va fanele va tiyimela, va hlayisa vana, naswona fanele va va mama va tlhela va va papa endyangwini hi nkarhi wun'we.

Hi ku ya hi mina mucato wa xilungu wu kahle hi ndlela leyi, loko hi cata swilo leswi hi nga ta va hi karhi hi ri na swona ku ta va ku ri swa hina hi ri vambirhi ka hina. Naswona mucato wa ndhavuko i ku na va le hansi va tsaka swinene hikuva, swi hi endla hi hi tiva xintima xa hina naswona lexi ku nga xa mina ku va xa mina, xa wena ku va xa wena.

Ku cinca ka mindhavuko ku ya hi mina swi pfuna hikuva, munhu un'wanyana na un'wanyana u tiva ndhavuko wa yena yena na mambalelo ya hambana. Va kota ku tivana hi mambalelo na swakudya leswi swi swi swekiwaka swa ndhavuko.

Ku ya hi mina vakokwana va masiku lama a va ha endli sweswo etindhawini to tala. Hikuva vutomi bya sweswi byi cince swinene hi hundzuke va manguva lawa ku ya na hi tithekinoloji, leti ti nga kona eka manguva lawa. Vutomi bya sweswi a bya ha fani na bya khale, swilo swi cince swinene.

Mina ku ya hi mina ndzi tsakela mambalelo ya xikhale. Hikuva a ya ri na nhlonipho swinene. mambalelo ya sweswi a ya tsakisi hikuva a ya na nhlonipho exikarhi ka vanhu kumbe na le eka emindyangwini na le ka vanhu lavakulu. Ngopfungopfu ka vaxisati a ya ha tsakisi swinene.

Ku ya hi mina tanihi vaTsonga a hi tiveni ndhavuko wa ka hina. Hi tiva ririmi ra hina hi tlhela hi dyondzisa na vana ndhavuko. Ku sweka swakudya, mambalelo, no hlonipha leswaku vaTsonga va kula va ya emahlweni va ri na nhlonipho.

Ina tanihi mina ndzi ri munhu loyi ndzi nga swi kotiki ku sweka swakudya swa ndhavuko, ndzi nga swi tsakela ku swi tiva. Leswaku ndzi ta dyondzisa na vana va mina lava va ha kulaka hi ndhavuko wa vona. Naswona wu nga va lahlekeli ndhavuko lowu.

Hi ku ya hi mina mikhuva yo biha, hi ku va u nga nyiki milawu eka vana u nga nyika vana milawu. U nga va dyondzisi hi ndhavuko wa ka n'wina, u nga va dyondzisi na hi ku hlonipha vanhu lavakulu, na hi ku vuya kaya ka ha ri nkarhi, na hi ku ka u nga va hlohleteli leswaku va ya exikolweni va ya dyondza.

Ndzi hi kota ku sweka tshopi, kwembe, xitampa, na tihove, na xighubu. Ndzi dyondzisiwe hi kokwana va ha hanya.

Loyi a nga na vutihlamuleri byo sweka endyangwini, i n'wansati. Hikuva vavasati, hi vona lava va tlhogomelaka swa mapoto loko n'wanuna a ha ye entirhweni eku tirheleni ka yena na vana. Inkomu.